Go bontsha phetogo ya botshelo, seabe mo go bopeng boitshupo le boitshwaro jwa basadi ba bannye, mekgwa e e tlwaelegileng mo go bone, maikarabelo a basadi mo setšhabeng.

Kwa nyalong ya ga malome, ke a go apara setso sa rona sa Setswana ka gore ke ipela ka Setswana sa rona, ebile ke batla batho ba bone gore ke se rata go le kae.

Apariwa diaparo thata tsa setso, setso tse di farologaneng tsa Setswana, tsa seXhosa, tsa seZulu, tsa seNdebele. O mongwe le mongwe o ipela ka setso sa a tswang ko go sone.

Mo sekolong sa go rupa, se ruta bana ba basimane maikarabelo, ebile e ba ruta go nna tlhogo ya lelapa, ebile e ba ruta gore motho a mme o tshwariwa ka mofuta o o ntseng jang.

Fa ngwana wa mosimane a tswa kwa sekolong sa setso, re mo rekela diaparo tse dintšhwa, ga a sa tlhole a apara tsa gage tsa kgale. Seo ke go bontsha gore ke monna, ga e tlhole le moshimanyana, ebile ga e sa tlhole e le motho o e neng e le ene pele ga a ya ko sekolong. O fetogile, ebile o ithutile maikarabelo.

Masela a diaparo tseo di rokilweng, ke tsone tse di bontshang hisitori le boswa jwa setso. Ga o le motho, tshwanetse o ithute ka di setso le masela a a farologaneng, go itse gore a tswa kae, ebile go tlile jang a nne teng.

Go ya ka kakanyo ya me, ga go a tshwanela gore batsadi ba mosetsana ba kope madi a mantsi a magadi, ka gore ke maikarabelo a bone jaaka batsadi ba gagwe go mo tsenya sekolo. Madi a magadi ke sa go kopana ga maloko a mabedi. Ga go tlhokege gore madi a teng a nne mantsi, ke sa batsadi ba mosimanyana ba leboga ba mosetsanyana gore ba ba tsaletse ngwetsi.

Ga re le ba leloko ba ba tlhagang ko masikeng a a sa tshwaneng, re bona ka dijo tse re di apayang le tse re di jang. Ba losika ga ba kopane, rona jaaka baTswana re ja ting, e be re ja le tšhotlho, e be re ja le morogo. Ke sešupentso sa gore rona re baTswana ebile re ipela ka setso sa rona.

Ee, kgwebo ya go rekisa dijo tsa setso e ka atlega. Bontsi ba batho ba dula kgakala le magae ko ba tsalwang teng, ga ba ja dijo tsa setso di ba gopotsa kwa ba tswang teng, ebile di ba gopotsa setso se ba tsalwang ko go sone. Bontsi ba rona ga re rate dijo tse di rekisiwang ko mabenkeleng a Sekgowa jaaka McDonald's ka ga gore ga di na dikotla, ebile ga di a siamela mmele ya rona.

Ee, go botlhokwa gore mongwe le mongwe a itse sereto sa kwa gabo le go itse ka go ipoka. Ee, nna ke a se itse sereto sa kwa ke tsalwang teng. Ke nna Mosa Montsho meila ngwathela, ngwanyana o sa jeng dijo tse di letseng, ebile o ja dijo tse di siameng, o a tsoga, o a robala, ebile o dula a sireletsegile. Ke tau, taunyane.

Sekolo sa setso tshwanetse o be o le dingwaga tsa eighteen years. Mo dingwageng tseo, ka molao wa Aforika Borwa, o mo molaong. Tshweetso e nngwe le nngwe e o e tseang e mo maikarabelo a gago. Go botlhokwa thata gore o ye ka dingwaga tsa eighteen, go sa tsena bashimane ba mo mo tlase ga dingwaga tsa eighteen, gore ba kgone go tlhaloganya lobaka la go tsena sekolo sa setso le gore ke eng se ba go se rutiwang ko sekolong sa setso, ebile a ba tla kgona go emela dithuto tsa sekolo sa setso.